Ee, nka akantsha morogo wa spinach, wa naga le ka a dinawa. Merogo eno e bonolo go e lema, ga e batle metsi a mantsi mme e tletse diphatsa tse di botlhokwa. E ka nna molemo go ja kwa lapeng kgotsa go e rekisa mo mmarakeng.

Go jala diapole le dipanana o tlhoka mobu o o nonneng le o o nang le metsi a a lekaneng. Diapole di tlhoka matlhare o o tiileng gore di eme sentle. Dibanana di batla lefelo le mofutho, nosetsa ka metlha, tlosa ditshila o tlhokomele maungo gore a gole sentle, go tsaya nako le tlhokomelo gore maungo a tle a gole sentle.

Go jala ditamati, tsenya peo mo mobung o o nonneng o o na leng letsatsi, nosetsa ka metlha, dimela ka dikala gore di eme sentle. Ditamati di rojwa fa di le mmala o o siameng, o ka di gogela kgotsa wa di sega, wa di ja kgotsa wa di rekisa.

Rooibos e jalwa ka peo mo mobung o motlhaba o o na leng letsatsi, nosetsa ka bonolo go fitlha semela se gola. Fa se setse se godile, makala a robiwa, a omisiwa, a thubiwa a kolobediwa go ntsha tatso a omisiwa gape. Fa a sena go oma, a dirisiwa go dira tee ya rooibos e e newang ka kopi.

Rooibos e thusa go fokotsa kgatelelo ya maikutlo ka gonne ga ena caffeine-i, e na le se bolaya megare se se ka thusang go lwantsha malwetse le go tokafatsa mmele. E ka thusa mo a malwetse a mpa le letlalo gape e bonolo mo mmeleng tota le mo baneng, ke seno se se siameng go se nwa letsatsi le letsatsi.

Balemirui ba rooibos ba itemogela mathata a le mmalwa, pula e e sa lekaneng, ba ka dirisa nosetso, phetogo ya tlelaemete ba ka jala mefuta e e fapaneng. Go se nne le mmaraka ba ka rekisa ka go ikopanya le balemi ba bangwe, go rulaganya sentle go ka thusa balemi go atlega.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaneng le tsone gompieno ke tse, go fitlhelela mebarakeng, ga se balemi botlhe ba ba kgonang go rekisa, pula e e sa ikanyegeng e ama kgolo ya maungo, ditshenekegi le malwetse di senya ditlhare le maungo. Balemi ba ka atlega ka go rulaganya sentle, go dirisana mmogo le go dirisa mekgwa e e siameng ya temo.

Ditsela tse dintšha ke go dira dijeme, go dira matute, go omisa maungo, go tsenya mo dipaneng le borothong, tsotlhe di oketsa boleng jwa maungo.

Maungo a a jewang thata mo lefatsheng ke apole, banana, morara, ditamati le namune. A tumile ka gonne a monate, a tletse di tse di siameng mo botsogong, a kgona go tsamaisiwa sentle mme a jewa ka ditsela tse di farologaneng.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng ke ditamati, ditapole, le diapole. Seno ke ka gonne di gola ka bonako, di bonolo go tlhokomela ebile di na le melemo e mentsi mo boitekanelong.

Dithoro le mabele di botlhokwa mo temothuong ya segompieno ka gonne di thusa go fepa setšhaba, di tsenya letseno mo balemiruing, gape di dirisiwa mo dijong tse dintsi jaaka bogobe, porridge le dinkgwe, di na le dikotla le dijo tse di na leng phepo.

Wine farming ke go jala morara, go dira wine, morara ga o jewe ka gore o dirisiwa go dira seno sa wine. Balemi ba jala morara mo mobung o o nonneng, o o na leng letsatsi, ba tlhokomela gore o gole sentle. Morara o fa o gola mme o dirisiwa go dira wine.

Go itirela tshingwana mo lelapeng o tlhoka dikala tsa ditlhare, metsi a a lekaneng, mobu o o nonneng, dipeo tse di siameng, sesepa kgotsa mosiamesi, dilo tseno di thusa tshingwana go gola sentle.

Go lemiwa ga rooibos go thusa tikologo ya gore go sireletsa mobu, go fokotsa tshenyego ya naga, go thusa di bopiwa le dinonyane go oketsa mefuta ya dimela le ditshedi.

Dithoro tse di botlhokwa ke korong, mabele le rice. Di botlhokwa ka gonne di dirisiwa letsatsi le letsatsi go dira dijo tse di jaaka bogobe, senkgwe le rice tse di fang batho maatla le phepo e e tlhokegang.

Pele o ka jala rooibos-o itse se, e tlhoka tlelaemete e omileng, mmu o tshwanetse go se tshware metsi thata, kgetha peo ya boleng jo bo kwa godimo lemela ka nako gape o itse gore o tla rekisetsa mang.